Uma bengingamele ukuthuthukisa izinhlelo zikaloliwe zokuthutha impahla bengingagxila ekusheshiseni isikhathi sokulethwa. Lokhu ngabe ngikwenza ngokulungisa imigqa kaloliwe. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulandelela impahla nokuhlanganisa nezinye izindlela zokuthutha. Lokhu kungasiza ngoba kwenza ukuthutha kube lula kusheshe futhi kube nenzuzo ezinkulu ebhizinisini.

Ezokuthutha zesonto zingaba nomthelela omkhulu ekunciphiseni ukuhlukaniswa kwabantu abadala uma kuqhathaniswa nezinye izinsiza zezokuthutha zomphakathi. Lokhu kungenxa yokuthi zivame ukuba zibiza kancane, zifinyeleleke kalula futhi zihlala zihamba endaweni efanayo ngesikhathi esaziwayo. Lokhu kwenza abantu abadala bazizwe bephephile behlanganyele emphakathini futhi bekwazi ukuya ezindaweni ezibalulekile njengamabandla, izitolo noma ezibhedlela. Lokhu kwehlisa ukukhathazeka nokuhlukanisa okuvame ukubhekana nabantu esebekhulile.

Imibono eyiphutha evamile mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala ifaka ukucabanga ukuthi azidingeki ngoba abantu abadala bacabanga ukuthi bangathembela emndenini noma abangani. Ukucabanga ukuthi aziphephile yize iningi lezinsiza zesonto liphephile futhi linezishayeli eziqeqeshiwe. Ukucabanga ukuthi zenzelwe abantu abampofu phela kuyilapho empilweni zenzele noma ubani odinga usizo.

Izinzuzo zezithuthi zesonto kubantu abadala zibiza kancane noma zikhululekile, zivame ukuba seduze futhi zitholakala emphakathini. Zinikeza ukuphepha nenduduzo. Zivame ukuba nezishayeli ezaziwayo. Zikhuthaza ukuxhumana nomphakathi, izingozi azihambi njalo njengokuthutha komphakathi, sinezindlela ezilinganiselwe. Kungaba nzima ukuzisebenzisa uma kudingeka ukuya ezindaweni ezahlukene. Uma kuqhathaniswa izithuthi zomphakathi zinikeza izindlela eziningi nezikhathi ezahlukene, kodwa zingaba nzima ukufinyelela noma zibiza kubantu abadala.

Iziguli zasemakhaya zibhekana nezinselela eziningi wezokuthutha okuhlanganisa one ukuntuleka kwezithuthi zomphakathi. Izindawo zasemakhaya zivame ukuba kude futhi zinezinsiza ezimbalwa. Two, izikhathi zokuhamba ezingalungile uma izithuthi zikhona zivame ukuhamba ngezikhathi ezingalungile kubantu abadala. Three, izindleko zokuhamba ezokuthutha ezizimele zingabizwa kakhulu. Four, izimo ezingalungile zomgwaqo imigwaqo emibi noma engenakho ukukhanya kungaba ingozi.

Njengesisebenzi sasezindizeni, amasu engingawasebenzisa ukuxhumana ngempumelelo ngemithetho yemithwalo abafanele bayilandele ukusebenzisa ulimi olucacile. Ngikhuluma ngendlela ehloniphile engacacile futhi engenzi abantu bazizwe besolwa. Ukusebenzisa izibonelo ezibonakalayo njengokukhombisa usayizi noma uhlobo lwemithwalo evumelekile. Ukusebenzisa izimpawu nezaziso ezibhalwe kahle. Izincwadi noma izikrini ezinemithetho ngolimi olulula nezithombe. Ukuphendula imibuzo ngokubekezelela ukuqinisekisa ukuthi abagibeli bayayiqonda imithetho.

Uma ngiphatha izimangalo zemithwalo njengomsebenzi wendiza izinto eziza kuqala kimi yilezi, ukulalela ngomusa. Ngilalela kahle isikhalazo somgibeli ukuze ngiqonde inkinga ngendlela ephephile. Ukuhlonipha nokuba nesineke, ngihlala nginobungani futhi ngibakhombisa inhlonipho. Ukucela imininingwane ebalulekile njenge-reference yemithwalo, incazelo, kanye nedokhumenti yokuhamba. Ukuhlinzeka ngolwazi olucacile, ngibatshela ukuthi yini elindelekile isikhathi sokulungisa nokuthi bangaxhumana nobani.

Ama-shuttles angakhiwa kangcono ukuze ahlangabezane nezidingo zabantu abadala ngalezi zindlela ezilula, izihlalo eziphakeme nezinethezekile okwenza kube lula ukuhlala nokuvuka. Izitebhisi eziphansi noma amarempu okwenza kube lula ukungena nokuphuma. Izibambo zokubamba ngaphakathi ukuze banamathele kahle ngesikhathi sokuhamba. Izimpawu ezinkulu nezifundeka kalula ukuze bakwazi ukubona izinkomba nesaziso kalula.

Izindlela zokuthuthukisa izinkonzo zezokuthutha zesonto kubantu abadala abangase bangazazi zifaka ukukhangisa emphakathini ngokusebenzisa amapheshana izikhungo zezempilo noma amasonto. Ukusebenzisa izikhulumi zomphakathi njengabafundisi noma othisha abaziwayo emphakathini. Ukuhlinzeka ngolwazi ngocingo noma nge-SMS. Kulula ukufinyelela kubantu abadala ukuvakashela emakhaya noma emiphakathini ukwethula lezi zinsiza mathupha.